Dibanka di batla lekwaloitshupo le lekwalo la go bontsha gore o tsena sekolo.

O tshwanetse go itse gore kgwedi nngwe le nngwe o ka busa jang tšhelete eo o dirisitseng mo karateng ya sekoloto go tshwana le card ya credit.

Sekoloto le history ya gago ya go adima madi di ka dira gore kopo ya sekoloto e nne bokete ka gonne nako nngwe okry-a motho a paletswe ke go patela sekoloto sa gagwe mme seo se dira gore se re se bitsang gotwe ke credit score ya gagwe e ye kwa tlase, e nne e se mo maemong a ntseng sentle a e le goreng banka e ka dumela gore a kry-e karata ya sekoloto.

Diphoso tse dintsi tse batho ba di dirang ga ba batla go dira kopo ya karata ya sekoloto gantsi batho ba itlama kapa ba ikgama ka go dumela gore ba tla patela madi ao ka interest-e kwa godimo kapo ba dumela go busa madi ka di-installment kgwedi le kgwedi tsa madi a e le goreng a feta a ba a kry-ang.

Ee, go botlhokwa thata go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo ebile pele o dumela go tsaya karata eo ya sekoloto gonne gantsi batho ba dira phoso ya go sa bale melawana ya gore ke madi a feng a tlileng go charge-iwa interest mo godimo ga madi a o a adimileng.

Batho ba tshwanetse ba dire dipatlisiso ebile ba tshwanetse pele ga gore ba sign-e tumellano eo ya karata ya sekoloto ba tshwanetse ba tlhaloganya gore ga o tsaya madi a mo bankeng wa busa a na le sengwe mo godimo jaanong ba tshwanetse ba tlhaloganye pele gore sengwe seo se tlile go ba tsaya dijara tse kae, se tlile go nna bokae kgwedi le kgwedi.

Banka e tsaya tsiya dilo tsa go tshwana le pay slip ya kwa mmerekong e tsaya tsia gore sekoloto tse o kileng wa di dira gongwe mo dibankeng tse dingwe kgotsa mo yone banka eo, ba lebelela gore a na o ne o tlhotlhomisitse ga o patela sekoloto se sengwe, ga ba go fela ba lebelela gore a o motho o o patelang ga a tsere.

Molemo o motona ka overdraft facility ke gore e thusa thata mo e le goreng o tlebe o tlhoka thuso potlako kapo o na le mathata e kgona go thusa gonne yone e patelwa kgwedi le kgwedi, ga e na le dinamanyane go tshwana le ga o tsere se re se bitsang loan.

Dituelo tse di tlwaelegileng ke di-bank charges di amana le madi a fetang adimileng mo account-ong gonne ga o dirisa tšhelete o e goga o a patela, ga o e tsenya mo akhaontong o a patela.

Gantsi dibanka tse dingwe di thusa ba ba bankang le bone ba ba tlhalosetsa gore ba dirise jang diakhaonto tsa bone go tshwana le go goga madi mo di-ATM ba ba tlhalosetsa gore go boloka madi o ka kgona go goga madi a gago mo mabenkeleng go nne jalo ga go charg-iwe ke mahala.

Tsela e o ka dirisiwang go na le go adima madi mo bankeng ke yone tsela ya bank overdraft.